Kgetlho la ntlha ke palama sefofaneng, ke ne ke ikutlwa ke itumetse, mme gape ke ne ke ikutlwa ke tshogile ka nako e le nngwe. Ke ne ke fofela teng mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, kwa porofenseng ya Kapa Bophirima.

Ee, ke toro ya me go ka palama sefofane, ebile ke ne ke itumetse thata fa ke ne ke palame sefofane ngwaga tse pedi tse di fetileng, mme ke rata go palama sefofane sa Fly Fair, ka gonne batho bao ba se kgweetsang ba na le botho, ba re tlhalosetsa sentle, mme le babereki ba mo sefofaneng ba bereka le rona sentle.

Selo sa ntlha se a tshwanetseng go se dira ke gore a dire passport-o, e e tlang mo letlelelang gore a tswe mo nageng ya Aforika Borwa a ye ko nageng ya Nigeria, mme morago ga moo o tshwanetse gore a reke ticket-e, eo e tla mo letlelelang gore a kgone go palama sefofane, morago a ye ko boemelafofaneng mo nageng ya rona ya Aforika Borwa mme a palame sefofane go ya ko nageng ya Nigeria. Le fa a fitlha ko boemelafofaneng ko nageng ya Nigeria, o tshwanetse gore a nne le sepalangwa se e leng gore se tla mo tsaya mo boemelafofaneng mme se mo ise ko a batlang go ya teng.

Dilo tse ke di ratang ka dibese ke gore ditlhwatlhwa tlase, mme fa go na le sengwe se ke sa se rateng ka bese, ke gore ga se gantsi batho ba ba kgweetsang dibese ba di kgweetsa ka manontlhotlho, ka gonne go na le dikotsi di le dintsi tsa dibese tseo di begiwang mo motseng wa rona.

Ke bona e le tshweetso e e siameng gore dikgwebo di le dintsi tsa dibese di dirisa mokgwa wa karata e e botlhale, mme ga ise ke kopane le mathata ape mabapi le go dirisa karata eno e e botlhale.

Mokgweetsi wa bese o tshwanetse gore a dule a le mo nakong, ga a tshwanela go nna thari, mme ebile ga a tshwanela go tla pele ga nako. Mokgweetsi wa bese o tshwanetse gore fa a tsena mo beseng ya gagwe a be a se na letsapa, ka gonne fa a ka nna le letsapa a ka tswa a robala mme a baka dikotsi. And-e, mokgweetsi wa bese ga a tshwanela go kgweetsa a le ka fa tlase ga nnotagi.

Go dikotsi di le dintsi fa go na le seteraeke, ka gonne batho ba le bantsi ba ikaegile mo dibeseng gore di ba ise kwa tirong. Ka jalo, fa badiri ba dibese ba strike, bontsi ba badiri ba feleletsa ba sa fitlhe ko ditirong tsa bone.

Bese e phela e le mo nakong, mme e bile di tsamaya ka nako e e rileng. Ebile ke bona e le tsela e e siameng, ka gonne fa o itse gore o tsamaya ka bese, o a itse gore fa e betsa nako e e rileng o tshwanetse go setse o eme ko boemela dibese ba gago.

Ee, bese e phela e le mo nakong, mme e tsosa batho ka makuku gore ba seka ba siiwa ke bese. Ga ise ke tsamaye ke siiwe ke bese, ka gonne ke ne ke dira bonnete jwa gore fa nako e ya bese e fitlha e be ke setse ke le kwa boemela dibeseng.

Go kile ga nna le ditshupetso mo tikologong ya rona, mme bontsi ba badiri bao ba berekang ko mafelong a a kgakala ba ne ba amegile thata, ka gonne badiri ba dibese ba ne ba sa dire ka letsatsi leo.

Dibese ga di tsamaye mo ditseleng tsotlhe ka gonne bese e le tona mme e pega bapalami ba le bantsi. Ka jalo, e tshwanetse go tsamaya fela mo ditseleng tseo di atlenegisitsweng ke lefapha la tsela.

Dipalangwa tsa bese ke tsone tseo di leng tlhwatlhwa tlase go gaisa dipalangwa dingwe le dingwe mo tikologong ya rona. Ka jalo, koketsego ya bone ya ditlhwatlhwa ngwaga le ngwaga ke bona e le e e siameng.

Ke ka neela tirelo ya dibese sekale se le thataro, ka gonne ke dumela gore bontsi ba bakgweetsi ba dibese ba na le lorato, ba na le tlhokomelo, mme ba na le tirisano mmogo.